Batjha ba tla tlameha hore ba ele hloko hore mokgwa wa ho bapala tsona, mefuta ena ya di-game se fetile mo tlamehang o ye setsing sa tsa boithapollo ho re tlo fumane di-game tsena. Mokgwa o motjha o so le teng wa setekgeniki wa sejwalojwalo, o bitswang e-sports moo o bapalang ka ho naboloha o le betheng ya hao o kakalletse kapa hona soufeng ya heno kapa ya hao, o ituletse fela mme ka hona o iketsetsang lekeno o sena tshitiso ya eng kapa eng. Batjha ba ka nka karolo papading tsena hore ba tle ba ntshe bodutu.

Ho ikwetlisa le dipapadi ho ka thusa setjhaba ka kakaretso, haholoholo batjha le thaka yohle e sesane ho loba kapa hona ho qoba dintho tse tswileng tseleng tse kang dithethefatsi, notahi le mafu a tholahalang ke ho dula o lelera le seterata, o sa tsebe ntho eo batlang. Empa tsena tsohle ka dipapadi le boikwetliso o ka di qoba ka ho ikgakanya ka ntho tsena tse tlang ho dula di o kept-ile busy nako e kgolo le e nyane.

Dithuso tsa ditjhelete ke ntlha ya bohlokwa haholo sehlopheng sa rona e le ho ntshetsa pele sehlopha, ho hodisa sehlipha le ho etsa mabaka a mang a tlhokeho a etsang hore ho be bobebe bakeng sa hore sehlopha se atlehe, se be seholo ebile hape se ntshetse pele boikgathollo, talente le maiphihlelo a batjha setjhabeng sa rona, mme ke ka hona sehlopheng sa rona tshehetso ya ditjhelete e ileng ya ntlafatsa, ho matlafatsa le hona ho tiisa tjantjello batjheng.

Batjha ha ba ka tseba ka dipapadi tsa setso, e ka ba ntho e molemo haholo, ho bontsha botjhaba ba bona, mahlale a rona le boqapi ba rona re le ma Afrika. Hape dipapadi tsa setso di kgowedi kapa yona tjantjello ya matshwele kapa batho ba tla be ba nkile karolo ya hore ba shebelle ha ho ntso ho etswa dipapadi tsena, e leng bona batjha haholo e le hore ba tle ba tsebe ho nka bonono ba bona.

Di-influencer-a tlile ke batho ba nang le susumetso e kgolo haholo setjhabeng, haholoholo marangrang. Ka mokgwa oo, jwale ba o lakaletsisa hore ebe le wena nka bo o nka karolo kapo o iketsetsa ka bo wena seo se ba se etsang, feela hee ho nka karolo dipapading kapo dinthong tse seng tsa mosebetsi tsa boithapollo. E ka ba ntho e molemo ha di-influencer tsena di ka ruta batho hore batho ba ke.

Di-video tsa di-influencer-a di mantletsetletse mona maqepheng a social media, mme ka hona o kekeng wa kgona ho a qoba kapo hi ba qoba le ka mohla o le mong. Di-influencer tsena e ka ba kapa hona di ka tswela molemo setjhaba ha di ka bontsha kapo hona ho hohela babui ba bona ka dipapadi tsa bonono le botjhaba kapa tsona tse rutang ka ho re tswa kae, re ya kae.